Batho ba mehleng ya pele wena o tsebe ngata ka dijalo hobane mehleng ya pele ho no sena mesebetsi. Nthwena ba ka e etsa ko jala ditshimong tsa bona, mme ba iketsetse tjhelete ka dijalo tsa bona. So .

Sena se bakwa ke hore monga polasi o batla ho dula a nang le tjhelete e ngata. Mme o fa basebeletsi ba hae tjhelete e nyenyane. Hore yena a batho ba Modimo .

Ka dijalo tseo o di lemmeng, ngwanaka. , o tlo kgona ho di rekisa mme o fumane tjhelete. Le ha entse e se ngata, mara o tlo thola bonyenyane ba tjhelete pokothong ya hao.

Bohlokwa ho hlahloba bophelo ba mobu bo kgafetsa. Kenya peo ya hao mobung mo e mobung o hantle, e mong o bophelo bo hantle. Mme le ho tshela di-chemical ho tlosa dikokwanyana tse tlo senya peo ya hao.

Ke monyetla ya hore ba fana ka tsebo e kgolo ka tsa temo.

A ka etsa papatso ka dihlahiswa tsa hae, mme a kgutla nthong abuti kapa ke dipalong tsa motlakase hore e mong antsa feta nna a ba leka tsa dihlahiswa tsa hae, ba tla kgutla hape ba mo check ele mo polasing ya hae, ba tlo batla e .

Ke dikgoho tsa motjhini hobane di kgona ho etsa mahe a mangata ka nako e i-one.

Bonkgono bo rona ke hona mehleng ya kgale. Batho ba bomme ne ba sa dumeletseha hore ekaba ba etella pele, mme mmuso o bone le bohlokwa hobane kaofela re le batho ba bontate kapo batho ba bomme re na le ditokelo tse lekanang.

Eh ekaba mo nahano o motle, ke jale mmoba polasing ya ka hore le nna tle ke be le tjhelete e ngata ka lona mmoba o ko jwetse .

Ba ka ya di-university kapo college hore ba lo ithuta ka tsa lena .

Ka etsa ke ka eletsa di why? ho kena temong ya dijothollo hobane ke yona e nang le tjhelete e ngata ho feta ya mekgoa .

Boletse bo mo polasing . Ba sebetsa ka thata empa ba fumana moholo o monyane mme ha ba kgone ho fepa malapa a bona.

Nka buisana le yena ka tsa tjhelete hore a re ekeletse mokgolo hobane rona re sebetsa ka thata, ho etsa di fa ho rema difate mme re etsa patsi e ngata, le yona e re tlisetsa tjhelete e ngata. Jwanong , re tshwanetse ho fumana tjhelete e lekanang.

Ka mora kotulo re fumana hore poone tse ding di jelwe ke ditweba, mme ke ona mathata ao re nang le ona. Hore tle re re fedise mathata a, re lokela ho tshela di-chemical tse ding tse tla etsa hore ditweba di seka nna tsa ja poone ya rona.

Ho hlalosetsa hore o be le dijo tse ngata tsa dikoloi hobane e se .

Hore di thuto ho patala di fetwa ka mokgwa o nepahetseng, mme o sekebe wa sala morao ka ho patala .

A ka hirisa, a ka hira batho ba ka mo thusang hore ba lekanyetsa ditjeo tsa hae tsa mafura ho tloha polasing ya hae ho di sa mmarakeng.

Eya, tsela ena ya ho lema e tlo tuma haholo ha nako e ntse e tsamaya. Hobane metsi a bapala karolo e kgolo ho hodiseng ha dijalo.

Ke tshwanetse ho etsa bo bonnete ba hore ba ena le di-insurance mme le disebediswa tseo ba di sebedisang ha di kotsi ho bona.

A ka letsetsa bank hore ba tle ba mo fe loan ya tjhelete e itseng.

Haeba mosebetsi o polasing yeo a na sebetsa ho yona o fedile, o tshwanetse ho ya dikantorong tsa UIF, mme o tle le ID ya hao le bank statement sa hao, hore tjhelete tsa hao di tlo kena moo.

Ke tseba motho a e nang le moroho jareteng ya hae. Tsela ena ya ho lema ke bona e le hantle haholo hobane e bobebe. Mme ntho eo o lokelang ho etsa ke hore o dule o nwesetsa dijalo tsa hao hore di tle di be phepong e ntle.

Ke tla qala ka ho eletsa ngwana ka ka hore a apply online, a etse a ithute hona mono online moo ho etsa agricultural studies.

Modimo a tlameha ho lema sejalo sele seng di latelang hobane ha o lema jwalo sele seng di tse latellanang, tlhahiso tsa di tla atleha hantle .

Malomo o lokela ho a batle rapolasi ya rekisang polasi ya hae mme ba buisana ka tsa ditjhelete, ha sa a fumane tjhelete eo a tshwanetseng hore a rekise a reke polasi eo ka yona o tshwanetse ho ya dibankeng tsa loan. Ba mo fe loan ekabang bonyenyane ba tjhelete eo a e batlang hore a tla kgona ho patala rapolasi ya rekisang polasi ya hae.

Dipehelo tseo ke di tsebang ke, ya pele ke poone. Poone ha o ka e jala ka nako e seng ya teng. E dieha ha e hlahe hohang. Mme ha e benyane e hlahile e tla qetuwa ke seboko.

Phoofolo ya pele eo ke e tsebang ke nku, ka boya ba nku ho etsuwa dijeresi tse futhumalang. Mme phoofolo e nngwe ke kgomo, ka boya ba kgomo ho etsuwa mmate.

Tjhe, ha ke kgothaletswe mokgwa oo wa temo. Ha lefatshe la temo le le ikemetseng ka thoko, le thusa hore re etsetse batho ba bang mosebetsi hobane ha ke la hae mo ha ka, temo ya ka e le ka thoko. Ke tlo ba le batho ba nsebeletsang, e be bona ba sireletsang temo eo ya ka eo. Ka mokgwa oo tlabe ke entse mosebetsi, ke etseditse batho ba bang mosebetsi. Ba kgona ho thola ho hongnyana diphokothong tsa bona.

Tjhe he, ke tseba mushroom fela hoba tse ding tsa dintho tse etsuwang ka metse ditoropong le rona mahaeng mona re a di etsa.

Okay, ke hore dijehello tsa ka di tla senyeha, mme nka rarolla mathata ao ka hore ke ahe greenhouse.

Ka hobane terekere yona e boima, ke tla etsa bonnete ba hore ha ke kenye dintho tse ding tse boima ka hare ho yona hore mafura a teng a se ka jeha haholo. Mme le ka koloing ya ka ha ke isa dijalo marekeng. Ke tla etsa bonnete ba hore ha ke etse overload.

Ee, ke a e amohela ntho eo dihwai e di etsang. Ka hobane dijalo tsa rona ha di sa tla tsa re lahlehela ho ya ho ile.